Tjhe, batjha ba ha jwale tjena ha ba sa phela ka tsela e nepahetseng ya leloko. Ba lahlile moetlo ha ba sa etsa dintho ho ya ka mokgwa o ba tlamehang ba di etse ka teng. Ba se ba phela tse toropong sejwalejwale. Moo e leng hore ba lahla moetlo ha ba sa bona moetlo, e leng ntho ya bohlokwa. Le ba dulang mahaeng e se le batho ba phelang bophelo ba batho ba difounung. Moetlo ha ba sa batla ho latela.

Ngwana ya sa tlotsang kgutsana ya batswadi o fetoha . Ba bang ba qetella ba tsuba dithethefatsi, ba utswetsa batho, ba thubela batho ba bang. Ba bang ba qetelletse ba lahlehelwa le ke dikelello. E se ba mahlanya. O mong le sekolong ha sa ithuta le ho ithuta ka baka la hore ha kgaolwa kgutsana. Ba bang e ba batho be leng horeng ba lwantsha batho seterateng mona na na e ba le matahwa, ka baka la taba eo.

Dijo di tlameha ha o di pheha, o di phehe ka pelo e phuthuluhileng. Mme o di phehe hantle ho latela hore batho ba tlo jang moo ba kgotsofale ebile ba di ba natefele. Ee, o phehe dijo tse matlafetseng tse nang le meroho ka mehla yohle.

Tjhe, mafu a jwale tjena na na ha sa tshwaruwa ho ya ka tsela ya setso. Hobane ha o fihla lefung mane o kopana le batho ba bo ntate. Ba rwetse dikatiba ebile ba le ba ba sa batle le ho thusa ho hlaba. Mme ha o fihla mane bo mabitleng mane, o fumana hore batho ke ba nang mona mona na na le tsela eo ho kgabisitsweng ka yona ke mekgabiso ya sejwalejwale. Ha se mekgabiso e latelang setso, mme le tsela eo batho ba aparang ka yona ha se tsela e nepahetseng ya ho apara. Ha o ya lefung.

Tsebo eo ya bona re santsane re e hloka, haholoholo hobane ha re ka tlameha re phele ho latela marangrang re tlo iphumana maphelo a rona a a se a makgutshwane. Hobane marang rang re phela bophelo bo e seng ba rona. Bo e seng ba batho ba rona ba batsho. Tsela eo tsa bona re santsane re di hloka ke tsela tsa nnete, ke tsona tsela tse re tlamehang re phele ka tsona. Hobane ba phela le nako e telele. Ba ne ba ja le dijo tse matlafetseng ho feta tseo re di jang tsa marang rang hajwale tje. Tsela ya bona re sa e hloka e bohlokwa haholo maphelong a rona.

Dishweshwe tsena tsa rona ke bona tsela eo di rekiswang ka yona e se tsela e hantle. Hobane ho nkuwa setso sa rona se kopanywa le setso se etseng sa rona, e leng tsa batho ba makgowa. Mme makgowa bona ha ba nke ditso tsa bona ba di kopanye le tsa rona. So, ka tsela eo, ha ke bone e le nthwe hantle hobane ho lahluwa setso ka ntho ya hore ho phelwa sejwalejwale se marangrang.

Lebaka le etsang hore ke dule nako e teletelele le nkgono le ntatemoholo wa ka. Ke ka baka la hore ba mfa tsebo ka setso le moo ke tswang teng. Mme ba nthusa le hore ke kgone ho bona ntho e ntle le e mpe, mme ke ka bona fela hore motho a tsebe ko tswang teng. A tsebe le kwa a yang teng ntle le bona ha ke letho.

Re ka ba thusa ka hore re re batho ba baholo, ba ba rute ho pheha. Mme le dikolong tsa rona tsa ho pheha, ho be le batho ba baholo bo nkgono le bo ntate, bo nkgono ba re rutang ho pheha dijo tsa rona tsa setso.

Ho lokile hore dinako tsa bona di se ke di a tshwana. Hobane motho wa mme ena ha ha hlokahelletswe ke motho wa ntate kapa ha o o atisa hore a nke nako e telele hore mofufutso wa ntate wa monna wa hae o tswe ho yena. Ho fapana le ho rona batho ba bo ntate. Motho wa ntate ena ha hlokahalletswe ke mosadi mofufutso wa motho wa mme ho yena o tswa ha bobebe.

Seo se bakilwe ke hore re ne baahi kapa dikolo hore di hauwe ho no shebuwe hore ho na le bana ba hlahang bo dipolasing. Ba tlameha hore ba tle sekolong mono no lekeisheneng mme ho no thusuwa batho ba hlayang hole, hore ba kgone hore ba kgone hore ba finyelle sekolong. Ene e ne se kgethollo ya hore sekolo se dule pela ba bang se be haufi le ba bang. Ho no etsetswa hore mang kapa mang a yang sekolong a tsamaye tsela e lekanang.